Ndzi nga tirhisa nhlokomhaka ya matimba, ku ri ni nkoka nyingiso wa vona. Ni endla offer leyi va nga ta , ni vulavula hi mbuyelo. Ni heta ni susa ku chava ka vona.

Ni hleketa ku ri magoza lama nga tekiwaka ku ri ma nga endliwaka ku ri tindzawulo leti ta ndzilo, va ti ku akiwa tindhawu to tala for tona. Na loko munhu a fona, a kota ku ri a nyika vanhu lava e location. Ku ri va kota ku na loko va famba etindleleni, va kuma na ti-alternative ku ri va nga huma hi tindlela tihi. Ku va hatlisa va ta hlamula.

Ku endlela ku ri va kota ku sivela ti-virus to tala. Vavanuna va fanele ku yimbisiwa, na ku na na ku ri va kota ku ri loko va timhaka ta masangu va kota ku enjoy-a swinene. Ni hleketa ku ri hi swona swi nga nkoka ku ri va famba va ya yimbisiwa.

I swakudya leswi nga na ku fana na ti-vege, ku fana na ti-fruits. Swilo leswi nga na ti-proteins na ti-carbohydrates, swa pfuna vana ka ku loko va dyondza.

Hi mavonelo ya mina sangoma na n'anga ko hambana mavito, i munhu wun'we. Sangoma na n'anga i vanhu va nga ya va ya thwasa, i vanhu va tirhaka hi hi mirhi ya xintu.

Mina ndzi vona hi mavonelo ya mina loko ku ri hava munhu a nga hlayisaka mudyuhari, swi kahle ku ri a ya laha ku nga ku nga na vanhu va nga na experience kumbe vanhu va nga va nga professional, lava nga hlayisaka vanhu lavakulu. Enkarhini wa sweswi vanhu va tirha, va vuya navusiku, va famba nampundzu, se loko ku ri hava u nga ta sala na na mudyuhari ku va ku ri risk leyi kulu. Se swa antswa loko a fambisiwa a ya laha a nga ta kuma vuhlayiseki.

Mina ndzi tsakela ngopfu wa phurayivhete. Hikuva kwalano mi kota ku kuma service leyinene, va tlhela vanhu va va va va na va va na nkarhi na wena. Vanhu va ka mfumo nkarhi yo tala, va va kwatile, va kwatele ku ri vona a va holi kahle. Ehenhla ka loko va tlhela va nga mi pfuni swona. Masiku man'wanyana mi ta kuma mirhi yi nga helelangi va mi byalwa ku mi famba mi ya xava.

Ni twa ni ni swi tsakela ngopfu swa ku ri vana va kota ku kuma swakudya exikolweni. Van'wani vana va suka kaya va nga dyangi, ku ri hava nchumu lexi va nga xi dyaka and mi nge dyondzi kahle loko mi twa ndlala. Se leswi swi ni tsakisa ngopfu ku ri ku na swikimi leswi swi swi nga endliwa hi mfumo ku ri vana va kota ku kuma swakudya exikolweni, va fana na van'wanyana lava nga kuma swakudya from ekaya.

Vavanuna vo ka va nga va ka va nga yimbangiki ku ri va kuma mavabyi swi olove ngopfu. Se loko va nga yimbanga laha mi nga tirhisi na jazi, swi olovile ku ri mi hatla mi vabya hikuva thyaka leriya ri tshama kona laha mi nga zanga mi yimba .

Xo sungula ndzi fanekele ndzi yima, ni heta ni fowunela nine one one ti-emergency numbers. Ni fonela na maphorisa, ni fonela na tin'wani ti-ambulance ku kota ku ri va ta hatlisa va ta pfuna vanhu lava nga le ka khombo leri.

Hi mavonelo ya mina ni vona ku ri va xanisiwa hi timhaka ta space. Vo tala ku hava space lexi nga xi nga enough ku ri va vekeriwa mibedo yo ringana, minkumba ya xota. Van'wani va tekeriwa na mali ya vona ya ya mudende, va tlhela va nga kumi na na swakudya leswinene.

Mina ndzi nga hlawula tindlela ta xilungu hikuva na yi tshemba. Ta xintu tindlela ni ti tivi ku ri mi kunguhata ka njhani loko mi lava ku tirhisa xintu. Se enkarhini wa sweswi mina ndzi nga tshemba ndzi nga tshemba ku tirhisa ya xilungu.

Hi ku vona ka mina, va tekeriwa hansi hikuva mirhi ya vona ko tala a yi tirhi. Swi ya hi ku ri n'wina ma tshemba na ku ri swi ta mi tirhela. Swilo swa valungu swa tirha va mi nyika maphilisi va va tlhela va tsala ku ri mi nwa ka njhani. Se lava va xintu loko ku ve mi vanhu vo ka va nga ri na ku kholwa, nkarhi wo tala mi ta kuma swi nga mi tirheli.

Ndzi nga n'wi byela ku ri ndzi ta ya ni ya ni ya n'wi report-a emaphoriseni. Ni nga tlhela ni ya n'wi report-a ka ti-social worker. Hikuva a swi lunghanga ku xanisa munhu lonkulu, hikuva a nga swi koti na ku ti lwela. Se ni nga vela ni famba ni ya n'wi report-a.

Hi ku vona ka mina ambulense yi teka nkarhi ku fika etindhawini ta le matikoxikaya hikuva, swibedhlele swi swi swi kona mara swi le kule. Se ti-ambulance ti va ti suka le swibedhlele kumbe le titliniki, leswi endlaku ku ri a ndzi nga fiki hi nkarhi hikuva ti le kule ngopfu na vanhu a va swi koti ku ku ku direct-a na kahle. Na switarata swa kona a swi kahle hikuva ku famba ka ka misava, matikoxikaya ku tindhawu to tala i i misava ku hava switarata.

Swi na nkoka swinene ku va na na bokisi ra mpfuno, hikuva hi rona leri vitaniwaka ku ri i first aid. Loko n'wana a vavisekile, mi kota ku ri mi n'wi tshungula kona kwalano. Loko ku huma ngati mi n'wi hoxa swa tibandichi loko ma ha yimele ku n'wi yisa a tliliniki.

Swo tala leswi vanhu a va swi vula i ku ri switlhavelo leswiwani swi vangelana rifu ra mbilu, swi vangelana ti-stroke, swi vangelana na nhloko. Vo tala a va hamba va ku, yi ta mi vangela ti-clots loko mi tlhava injection leyiwani.

Tindlela ta xintu leti nga kona ku pfuna mhaka yo kunguhata ndyangu, a ni se tshama ni ni twa timhaka ta ku ri kona tindlela teto. Ni tiva ku ri ta xilungu ntsena. Ta xintu a ni se tshama ni swi twa, a ni se tshama ni zama ku tirhisa xintu.

hi tirhisa hi tirhisa mbuti. Hi xava mbuti, hi phahla, hi heta hi yi dlaya, hi kuma nyongwa hi hlamba hi yona, hi susa xinyama. Ni hleketa ku ri ya tirha hi ndlela leyi, hikuva loko u heta ku hlamba na wena wa titwa ku ri se u muntshwa.

Va tirhisa swimilani leswi va swi vitanaka ku i ti-herbs va hlanganisa. Swimilana swa kona swin'wani loko va swi endlile va tiva na ku ri swi ta tirha njhani eka miri wa munh, u na ku ri swi ta khoma munhu njhani.

A va yi tekela enhlokweni, hikuva nkarhi hinkwawo a wu nga ta kuma vanhu va yime kusuhana na kusuhani. Ka ku loko mi ri a xopeni mi yime tilayinini, a hi yima kule na kule hi tshama hi mbarile na ti-mask.

Hi ku vona ka mina vadyuhari va fanekele ku tshama na vanhu lava va va rhandzaka, va fanekele ku tshama na ndyangu wa vona. Se hi ku vona ka mina ni vona va fanele va tshama ekaya, va hlayisiwa ekaya hi vanhu lava va va tivaka.

Swi nga endla ku ri mbilu ya mina yi vava ngopfu. Hikuva loko se i kurile, i fanekele i tshama na vanhu lava va twisisaka, vanhu lava u va tivaka, u tshama na vatukulu va wena. Se hi ku vona ka mina swi nga ni vava ngopfu, a ni nge swi tsakeli.

endla ni titwa mbiku yi vava swinene hikuva maphilisi hi wona lama va hanyaka hi wona. Se swi nge ni tsakisi, ndzi ta lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini va nga kumanga maphilisi.

I ku va na mali, ni va na swilo swin'wana na swin'wana leswi ndzi swi tsakelaka. Na swilo leswi ndzi swi navelaka ni swi kuma, na tidyondzo leti ni lavaka ku ti endla ndzi ti endla. Na vana va mina va va kahle, va va pasa kahle exikolweni ni va endlela swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka.

Hi ku vona ka mina mudende wu hlayisa vatukulu hikwalaho ka ku ri, vatswari va vatukulu a va a va tirhi. Kumbe a va tshami na vona, vatukulu va tshama na vakokwani.

A Afrika-Dzonga ku na tindhawu kun'wani a ka tiofisi ta le makaya va kota ku kuma swo fana na ti-food parcel. Mfumo wa swi kota ku ri wu tsarisa vanhu lavaya vo va kala, va ya kuma ti-food parcel. Kumbe na vona vadyuhari.

A swi bohi kambe naswona va endliwa hi xiyimo xa vona, ku ri va ti kuma se va hlayisa vana va vona lava nga kula, na vatukulu. Ku va ku ri badi u kuma ku ri kokwani va hola mudende, endlwini a ku tirhi munhu. Se swi boha ku ri ku va vona va hlayisaka ndyangu hi mali yona yeleyo. Swona swa vava.

Timhaka ta ku hunguta layeni ni vona onge va nga endla leswaku vanhu va taka hi siku lero ku va vanhu va nga talangiki swinene. Va va na nhlayo ya vanhu leyi nga tata masiku na masiku, ku ri ku nga tali swinene.